Di-X-box ke ntho tse bohlokwa haholo bophelong ba kajeko. Di thusa bana hore ba tlohelle ho tsuba ntho tse ngata, di ba lahlella hole le nthong tse ngata bo dithetefatsi kapa hona dithobalanong. Mme batho ba bana ba bapalang di-X-box le di-PS five, ba hantle haholo hoba nako e ngata ba dula ba ntse ba ikwalletse ka ka tlung mme ba ba shebane le tsona feela.

Nka kgothatsa batjha kapo metswalle hore ba tlohelle ntho tse hole le bona, ba se ka Ikhodisa ba ntse ba banyane, mme ba tlohelle majwala ka thata, ba tlohelle ho nwa ka thata, ba phele hantle. Ba tla kgona ho phela nako e telele, ba tshwane le monnamoholo, jwalo ka ha monnamoholo a le moholo feela a sa bonahale. Nka ba kgothaletsa ba tlohelle di thobalano, mme ba sebedise di di condom ha ba etsa dithobalano, kgohlopo di tla ba thusa haholo hore ba se kene malwetseng, mme malwetse a tsofatsa ka pelenyana.

Gym ke ntho e ntle haholo setjhabeng, nka kgothalletsa metswalle ho gym-a, hoba ha o gym-a malwetse ha itlele feela. Mme o dula o le hantle maemong a bo a tsa bophelo, ha o etsahallwe ke di sick-i tse ngata tse kena kenang feela, mme ha o sa gym-i di sick-i di ya ikenela. O tsofala ka pelenyana ebile o hola ka pelenyana, o tlameha o dule o gym-a kapo hona ho matha ntse le engoe ya dikarolo tsa ho gym-a. Ha o gym-a kannete di cancer ha di fihle dikankere ha di fihle ka pele, le malwetse a kang bo di tswekere ha di o kene ha bobebe.

Ha ke nahane ha papadi ya ho spin-a dikoloi e ka ba papadi e ntle haholo, hoba ke papadi engwe ya tse ding tse kotsi. Mme e ka diha le setjhaba, hoba papadi eo e ka phethola dikoloi, batjha ba fumana ba lemetse haholo le dipetlele di ka iphumana di tshwere mathata ka ho spin-a ha dikoloi. Dikoloi ha di ya tlameha e be teng papadi ya ho di spin-a, hoba ke papadi e kotsi ka nnete ha ke kgothalletse hore papadi ya di koloi e ka ba teng. E tla kenya le batjha ka dikelellong mme ba lakatse ho spin-a dikoloi, batjha ba tla nka le dikoloi malapeng a bona moo ba phelang teng tsa bo batswadi ba bona ba bo ba lakatse ho spin-a ka tsona. Ebe jwale e ba mathata di ya a dikoloi, o tlameha ho tswe ditjhelete tse lokisang dikoloi, kapo di phethohe ba iphumane ba re mathateng.

hore ba kgone hore ba nrekele diphahlo tsa bolo, ke be e mong a keneng mekgahlo ya di bolo. Bolo ke ntho e nnwe e bohlokwa haholo setjhabeng ya thusa, mme madi a tla dula a matha ha o na kula ha bobebe ha o ntso dula o gym-a hoba ha o bapala bolo wa gym-a. Bolo ya thusa nka lakatsa ho ba tshwana le ba bang ba hlahang dithelevisheneng, ke tsejwang ke setjhaba hore le nna ke bapala bolo. Ebile bolo e bohlokwa haholo hoba e tlisa e fedisa le tlala ka lapeng, ha o ka tswella pele bophelong wa tiselletsa ho yona, o ka kgona hore o iphumane o so lwantsha bophelo ka taba tsa di

ke e mong wa batho ba bang ba bohlokwa ba tlamehang hore ba mamelwe ha bashana ba hae ba bapala bolo, hobane mokwetlisi o tswa hona mono diatleng tsa bolo. O tswa diatleng tsa bakwetsisi ba bang, ke mokgwa ona e leng mokwetlisi, o tseba sohle ka bolo, o tseba ntho e nngwe le e nngwe ka bolo. Nka rata ha a ka mamelwa hoba ke yena a itshetjhang diphokothong tsa hae, a ntshang tjhelete hore ho betjhuwe kapo ho rekuwe diphahlo tsa bolo kapo ho rekuwe sohle tse tse amaneng le bolo.

Bolo ya mose le ya Afrika Borwa ha di tshwane, Afrika Borwa e na le talente haholo ka bolo, empa feela e se na ditjhelete ho bontshahatsa hore e itlhahise haholo. ke mokgwa ona batho ba mose ba la ka ba leka hore ba itlhahise ka ho rona ka monana, hoba ba batla ho utswa bolo ya ka mona ka South Africa. Afrika Borwa ke se seng sa dibaka tse nang le talente haholo, bolo ya teng ha e tshwane le ya dibaka tse ding.